di batla di pasa gore dingwaga le gape di address-e tsa ko ntlong.

O tshwanetse go gola madi a a siameng, o tshwanetse go dirisa karata for dilo tse botlhokwa le dilo tse di tlhokegang gomme go tshwanetse o dirisa karata eo ka tlhaloganyo gomme o e patele ka nako gore o sa tsena mathateng a dikarata tsa sekoloto.

Batho ba dibanka ba lebella pele hisetori ya gago le go adima madi mo dibankeng tse dingwe, ba lebella tšhono ya madi a o a golang a kwa o berekang kwa teng le gore a madi a o a golang o tla kgona go patela sekoloto sa gago gomme le hisetori ya gago e tshwanetse e siama gonne ga e sa siama o ka se thole sepe go tswa kwa dibankeng.

Diphoso tse e leng gore batho ba le bantsi ba di dira ke go adima madi a sa lebelele hisetori ya gagwe gore o berekisa madi jang le gore o o adima madi a go ira eng.

Melawana le maemo a dikarata tsa sekoloto ke gore o tshwanetse o lebelle gore bank-a eo ga o adima madi a itseng a boa a na le ditsala godimo ga tsone gomme o tshwanetse o lebelle mogolo wa gago fa o adima madi a itseng o tla kgona go wa patela ka kgwedi le ka kgwedi go fitlhella o a fetsa gore o sa be wa nna le hisetori e sa siamang le dibanka gonne e tlile go ama kwa pele le dibanka tse dingwe.

Mo matsatsing ana go botlhokwa go dirisa madi ka tlhaloganyo le go dirisa madi for dilo tse e leng botlhokwa go tshwana le go aga kgotsa go bula dikgwebo kgotsa go reka koloi go e dirisetsa kgwebo, batho ba tshwanetse go adima madi go dirisa dilo tse di siametseng kakanyetso ya botshelo jwa bone le gore batlo thola sengwe go tswa mo mading ao.

Dibanka gantsi di batla pasa, di batla lekwalo la mogolo wa gago, di batla gore pampiri ya gore o tla go dirisetsang madi a o a kolotisang le gape o tlile go saena kontraka go dumelana le maemo le melawana ya bone.

Overdraft Facility ke fa e le gore khamphani, motho kgotsa kgwebo ya motho ga e sana madi a go tsamaisa kgwebo kgotsa khamphani ya motho ka kakanyetso ga go sa kgoniwa go patala babereki, dikoloi le go tlhokomela kgwebo kgotsa khamphani ke fa go rayang Overdraft Facility ba tshwanetse go ya ko dibankeng ba lo bula karata ya sekoloto.

Dibanka gantsi fa o dirisitse madi a fetang a o a adimileng bone ba tlile go go leletsa ba go bolelle gore re go beetse madi a le makana a tshwanetseng o a dirise mo bankeng ya sekoloto gomme wena o fetile tumelelano ya rona foo re tlile go oketsa ditsalo tsa madi ao re go adimileng o ne le ditsalo tsa gore o berekisitse madi a fetang ao re go a adimileng ona.